Engakubuza ukuthi ikuphi okumele ngikubheke emotweni yami ukuze ngibone ukuthi isesimeni esilungileyo. Ukuthi ihambe nabantu ihambe nasemgwaqeni, ivikeleke, iphephe kungabi bikho muntu ozolimala. Imiphi imigomo okumele ngiyenze uma imoto yami ingekho esimeni sokuthi ibe semgwaqeni. Ikuphi engakwenza ukuze igcine isesimeni esilungileyo ukuze ibe semgwaqeni.

Lesi simo asingezi ngizizwe kahle or ngisijabulele ngoba umasipala uyena okumele alungise imigwaqo. Lana esikwazi ukuthi iy'moto zethu zihambe khona ziphephe and siyayikhokhela intela yezimoto njengama-tollgate. So akungiphathi kahle ukuthi igcina imoto isinama-potholes ingasakhoni ukuthi ihambe kahle. Sekulimala namathayi ebese kulimala mina ngikhokha.

Bambona usomatekisi exabana nomunye umshayeli owamdrayivisa kabi. Wavele wangena ngaphambi kwakhe ekubeni ebona kwakungamele angene. And lona owangena phambi kwakhe eyaka-left kanti umgwaqo kwakumele usomatekisi aqonde kwagcina kushayiswana .

Angivumelani nokushiswa kwamasonto kwezakhiwo uma kuneziteleka zamatekisi. Ngoba bagcina sebelimaza abanye abantu begcine sephosa wona amasondo avuthayo, bewaphosela kubantu amamile. Kube khona abalimalayo, akukho kuhle ukuthi kushiswe amasondo.

Ngincamela ukusebenzisa itekisi ngoba itekisi ayinazo izindawo eziningi ema kuzona, kodwa ibhasi ima ezindaweni eziningi. And ihamba isikhathi eside, ungagcina ungafikanga ngesikhathi lana okumele uye khona.

Uhambo olude engalithatha, kwakungama-hour awu-ten. Ngangisuka eThekwini ngiya e-Bloem, ngihamba ngebhasi. Kwathatha isikhathi eside, ngazizwa ngikhathele ekupheleni kohambo ngingafuni lutho. Ngoba ibhasi yayihamba ima ezindaweni eziningi, sahamba ubusuku bonke.

Bengisacela bhuti ungangeni kulayini ubambe kahle ulayini ngoba sonke kade sifikile simile isikhathi eside la. And akekho ongajahile njengoba sila. Indlela owenza ngayo ukhombisa okungasihloniphi nokungasiboni ukuthi singabantu.

Ngizizwa kulungile ukuthi umuntu ohleli ngaphambili kube uyena oqoqa imali etekisini. Ngoba uma sinikeza umshayeli ukuthi iqoqo uyena kube uyena obala imali. Kungagcina kwenzeka ingozi ngoba engagcina engasanakile emgwaqeni esenake imali lena ayibalayo.

Izinselelo engibhekana nazo mangisebenzisa ibhasi yangakithi ingoba ihamba ima ezindawo eziningi. Kokunye uthi usahamba ngayo ibhasi ivele ife endleleni. Kumele ume ulinde itekisi.

Besicela mshayesi usehlisele isivinini ngoba indlela osuhamba ngayo isivinini esiyingozi. Asijahile kakhulu sifuna ukufika emakhaya siphephile, ebatwaneni bethu nasemndenini yethu.

Ayifani ingcono imigwaqo enemigodi obhuqwini ngoba imoto ayonakali kakhulu. Kodwa kwitiyela, itiyela liqinile ligcina lisike amasondo eqhuma ngoba nakhu ingene emgodini.

Ukhona umehluko ongaba khona and bakhona abanye abatwana abangakwazi ukugcina besebenzise u-Uber no-Bolt. Ukuze baye esikoleni uma bashawa isikhathi. Ngoba kuyenzeka amatekisi namabhasi kuthathe isikhathi sakho futhi gibelela kude esitobhini. Ukuvikela ukuthi ugcine ungabanjwa inkunzi or ulimazeke kuyasiza ukuthi uthathe u-Uber noma u-Bolt. Ngoba imoto ikulanda ekhaya egcekeni, iphinde ikubeke egcekeni lana oyakhona.

Ngingaya emahhovisi akhona ngibachazele ukuthi sengifikile ePhakhi Steshi, kodwa ngithola ukuthi izikhwama zami azikho enqoleni ebengisuke nazo eThekwini. Bengisacela bangibhekele kahle nanokuthi umshayeli uzibeke kuphi izikhwama zami.